Mo setsong sa me ke apara diaparo tsa setso le tsa se motlakase , ka dingwaga a diaparo di fetogile go nna tsa se motlakase thata ka gonne di tla le matlhakore a a farologaneng, diborete ebile di tshwaraganya le seemo sa lwa me ga jaanong ke dira bonolo mo go diriseng diaparo tsa setso fela mo dikganyeng tse di kgethegileng.

Ee, ke dumela gore moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e e tlotlegang jaaka di conference-e, ka gonne o bontsha setso le bosupi jwa Jwa motho, o ka tlisa boikgetlhelo le tlhompo mo tirong kgotsa mo tiragalong e e tlotlegang.

Moaparo wa setso wa basadi o montle ka leteisi ka gonne o na le mebala e kgatlhisang le morwalo o tlhompilweng sentle, o bontsha bosetšhaba le botshelo jo bo tletseng bokgabane le tlotlo mo setšhabeng.

Ee, diaparo tse dikgutshwane di ka rotloetsa bana go di apara mme di ka nna tsa tlhagelela e le gore ga di a siamela setso sa mosadi, go botlhokwa go ruta bana ka gore moaparo o tshwanetse go nna o tshwanelang, o tlotla botshelo jwa motho le setso.

Fashion-e, diaparo, le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha setso sa motho ka mekgwa ya one ya go apara mebala le dirwalo tse di amang ditumelo tsa setso. Dilo tseno di thusa go bontsha gore motho o ikanya jang mo setšhabeng a itumedisa jang le gore o amogetswe jang mo go dingwao tsa setso tsa gagwe. Ka go di dira motho o bontsha tlotlo boikanyego le boikgapo mo botshelong jwa gagwe jwa setso le ditumelo.

Mo setsong mosadi yo a sa nyalwang o simolola go apara moaparo o a farologaneng go tsenya letshwao la go se nyalwa, moaparo o mosadi a tshwanetseng go apara ke moaparo o tlhomameng o senang matlhakore a botona kgotsa o motona. Jaaka diaparo tse di botala kgotsa tse di kgakala thata, seno se bontsha gore ga a nyalwa se tlotla setso le go tlhomamisa gore o ikgolaganya le maemo a setso a go sa nyalwa.

Diaparo tsa setso tsa Setswana di dirwa ka lesela la kobo kgotsa lesela la tlhapi matsogo ka gonne ke lesela le le borethe le le nang le botshelo, le a kgatlha ebile le tshegetsa mo lefatsheng la Botswana, maina a meaparo ya setswana a akaretsa leteisi, motseto, sekapa le leteisi la mosadi, diaparo tseno di bontsha bogolo jwa setso le go ikgogomogela go batho ba Setswana.

Kamano magareng ga setso le diaparo tsa basadi e tlile, diaparo di bontsha setso ditumelo le boitshwaro jwa mosadi mo setšhabeng di thusa go tshwara tlotlo le boikanyego jwa setso, gape di ka bontsha maemo a botshelo le dingwaga tsa mosadi.

Ee, diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le di fashion-e tsa go segompieno ka gonne di ka kopa ngwao go dira diaparo tse di nang le setso le se tlang mo nakong ya jaanong, ga di a tshwanela go lebelelwa e le tse pedi tse di farologaneng fela mme di ka tsenya botshelo jwa setso mo di fashion-eng tsa segompieno.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa basadi go apara ka ditsela tse di kgethegileng tse di tsamaisanang le maemo a setso le ditumelo tsa bona. Diaparo tsa setso di thusa mo go bolokeng ngwao boswa ka go tlhokomela le go fetisa mekgwa ya setso gotswa mo dingwageng tsa ntlha, go tlisa boitshepo le tlotlo mo setšhabeng.

Ee, ke dumela gore fashion-e eno ya segompieno e thusa go rotloetsa go lekalekana ga basadi le banna ka gonne diaparo tse di diretsweng bobedi di bontsha gore banna le basadi ba na le ditshwanelo tsa go apara sentle le go itlhatlhoba ka tsela e e tshwanang. Sena se ka kgothaletsa tshwarano le tekatekano mo setšhabeng ka go fana ka tshwanelo ya go itse le go iponatsa ka botshelo jo bo tshwanang, le fa go ntse jalo, mo metlheng ya me go na le dikgwetlho tse di tshwanang fa go tla mo ditlhopheng tsa fashion-e, jaaka ditumelo tsa setso tse di ka tswang di thibela go amogela dikgopolo tse di fetogileng, ka jalo fashion-e tsenya tšhono entle, mme go botlhokwa gore e tsenelele ka tlotlo le kutlwano le setso sa setšhaba.

Ditiragalo tsa hisetori, diphetogo tsa loago le mabaka a ikonomi dile tsa ama tsela e basadi ba aparang ka yone ka go fetola dikgetho tsa diaparo tse di leng teng le gore ba kgone go direka ka mekgwa e mengwe, basadi ba ile ba simolola go apara diaparo tse di borethe tse di motlhoba kgotsa tsa motlakase go tshwana le maemo a fetogile mo setšhabeng. Gape diphetogo tseno di ile tsa ama tsela e basadi ba lebegang ka yona ka go busetsa tlhagiso ya dikamano tsa basadi mo lefatsheng ka go ba thusa go itlhagisa le go ema ka fa pele ga ditiragalo tsa setso le tsa ikonomi.